Kuqakatheke khulu ukutlhogomela abantu esele baluphele ngokomnyaka emakhaya wabo, ngombana abantwaba abasanamandla. Kanti-ke abasakhoni ukuzenzela imisebenzi eminengi yangekhaya njengokupheka, abanye-ke abasakhoni nokukhamba ukuzikhambela, kanti-ke abanyeke-ke nokupheka ukujama estofini-ke ukuthi babeke impoto kubanzima khulu. Yingakho-ke kuqakatheke khulu bona sibatlhogomele kwenziwe isiqiniseko bona namapilisi imitjhoga bayayithola, ngetlinigi bakghone ukulandelwa bamikiselwe njengoba nokukhamba nje sekumberego kibo.

Ngokucabanga kwami, ubudisi obandise imindeni le mdisi, ubudisi obumayelana nemali, ngombana abantu abalupheleko laba badinga iinsiza ngobunengi bazo, abanye sele bambatha amaleyiri, ama-pampers ngoba abasakghoni nokuziyela ngendlini encani. Nokudlake-ke kazi abanye bayagula-ke iintjhukela nani nani kune-diet efanele bayilandele ngobunengi, kanti intwezi ziyadura-ke ziyabiza ngeentolwa. Ngikho-ke ubudisi obukhulu nokubahlambisa mihla qobe lilanga jemde bahlanjiswe, bathengelwe izinto zokuhlamba, izinto ezidurako zokudla, maleyira. Ingathi ngibobo ubudisi-ke nokuthi mihla malanga umuntu olupheleko jemde umqale uhlezi umqalile bona akawi ngibo-ke ubudisi-ke obuqalana nemindeni le.

Into umphakathi ongasiza ngayo abantu abalupheleko ziindawo zokukhipha isizungu zabantu abalupheleko, ngombana bengibona isalukazi sami esesalalako bekanesizungu khulu ngeenkhathi zakhe zokuluphala, ngombana umuntu lo uhlezi ngendlini ilanga loke ayikho into ayenzako sewuyalaliswa, uyavuswa, uyadliswa. Kanti naye mumuntu uyayidinga iindawo yokukhipha isizungu la bazakuya khona bahlangane njengabantu abadala babone abantu nabo khebabetjhwe mumoya. Ngicabanga ukuthi kuqakatheke khulu lokho for umkhumbulo wabo uhlale ulungile, bangagandeleleki khulu babonakale ngathi abasanapilo, ngombana baluphele abasakhoni ukuzenzela izinto.

Abasebenzi, abasebenza ngabantu abalupheleko mina ngithi bangaqatjhelwa abantu namkha kube nelunga lomndeni eliza qobe ngeveke, lizobagada bona umsebenzi uyenziwa ngendlela efaneleko namkha kubekwe amakhemera endaweni ekugadwa khona abantu abadala la. Khulukhulu into engicabanga ukuthi yenza abantu abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko baphathe kumbi abantu abaluphelekwaba ababhadalwa ngendlela efaneleko, nabangakhutjhulelwa imirholo babhadalwe imali ebonakalako bangagcine bayithanda imisebenzi yabo le.

Mina-ke njengoba ngakhula ngaphasi kwesandla somuntu olupheleko ngiyazi bona iBhayibheli lithi, hlonipha uyihlo nonyoko ukuze iinsuku zakho zande ezweni. Ingakho-ke kuqakatheke khulu kobana abantu abadala bahloniphe, bahlonitjhwe khulu ukuze umuntu abe nembusiso neensuku zami zikwazi ukwanda ezweni. Umuntu abusiseke akhule nami ngizokukhona ukukhula ngize ngiluphale ngifane nabo.

Awa, amatlinigi abomakhambangendlwana awafiki ngekhethu zankhe ngayibona nayinye.

I-HIV yi-Human immunodeficiency virus ekubulwelwe bentumbantonga ngesiNdebele. Bulwele-ke obuhlasela amasotja womzimba. Kanti-ke buthelelana ngeendlela zomseme bona nawungalala nomuntu ophethwe bulwelobu zikhona-ke, akhona ama-chances wokuthi nawe bungakubamba nawungaberegisi ijazi likamkhwenyana.

I-AIDS yi-Acquired immunodeficiency syndrome, engenye-ke indlela yobulwele bentumbantonga i-HIV le, isuke seyingenelele ngamandla-ke emzimbeni, seyisezingeni eliphezulu khulu-ke seyize yaphenduka i-AIDS.

I-HIV namkha i-AIDS bulwele obutholaka ngokomseme. Nawuya emsemeni nomuntu ophethwe bulwele lobu, ungakafaki ijazi lakamkhwenyana namkha i-condom, bulwele-ke obungena ngokomseme namkha nawungathinta iingazi zomuntu onobulwelobu kulapho-ke kuzokungena ubulwele lobu.

Umlayezo-ke engingawunikela umuntu othole ukuthi utshwayeke ngobulwele lobu. Ngingatjho ngithi ubulwele lobu buyakhonthroleka, buyalawuleka ungaya emtholapilo bakunike imitjhoga, ezokurhelebha bona ukghone ukubulawula ubulwele lobu. Abusabulalani njengakade, inga nje wena ungathatha imitjhoga namapilisi owathola emtholapilo ngendlela ebathe uwathathe ngayo.

Umuntu-ke othole bona utshwayeleke ngobulwele lobu angaya emtholapilo ayokuthola bona angaqalana njani nesimo aqalane naso lesi. Naqeda athathe imitjhoga yokobana aziphilise aziphilise singamthathi isifo lesi, aye ngemtholapilo ende alandele imilandela abazomnika eza nemitjhoga leya angeqisi, awathathe ngendlela abathe awathathe ngayo.

Abantu-ke bangaziphephisa esifeni lesi bona bambathe ijazi lakamkhwenyana nabaya ngemsemeni, namkha bambathe ama-gloves ngasosoke isikhathi nabaqalene nobujamo bomuntu ophuma iingazi.

Iindlela jemde kulungiswe iindlela eendaweni ezimtlhatlhanezi, kukhone ukungena ama-ambulance, nemtlhatlhane le ingatjhidelani eduze khulu bonyana akusakhoni nokukhamba ikoloyi. Jemde kulungiswe iindlela eendaweni ezimtlhetlhana, kungabi nemigodigodi nemtlhatlhane etjhidelane eduze khulu, awa madoda benekoloyi ayikhambi, jemde kulungiswe iindlela.

Iye, basathathelwa ehloko njengoba ukghona ukuthola umuntu ophethwe bulwelwe be-HIV namkha intumbantonga, akholelwa bona abelephi bendabuko bangakghona ukumulapha isifo lesi, alise amapilisi namkha imtjhoga ayithola emtholapilo. Abantu-ke basakholelwa ebalaphini bendabuko, kungithusa khulu ngoba bakholelwa ngendlela engingatjho ngithi ngendlela eyingozi, ngombana akukghonakali bona umuntu angalisa imtjhoga ayithola emtholapilo, athi batjho ukholelwa bona abelaphi bendabuko bazokukghona ukulwa nesifo esikhulukazi lesi.

Awa, ngiyala mina ngombana iinhlahla zesintu ngobunengi azikhambelani neendlela zokuhlanzeka zasemtholapilo, ngombana uthola bona iinhlahla zabantu besintu or abalaphi bendabuko batjho jemde kufuthwe, jemde kuqathwe. Yingakho ngithi mina azikhambelani nendlela ekUberegwa ngayo emtholapilo yesikhuwa. Zirerhe khulu nazihleli ebantwini abanzima, izinto zesintu nezesikhuwa jemde zingahlangani.

Awa, ngiyala angiboni bona zingakghona ukwelapha ukugula kwamalanga la. Ukugula okufana nabo-COVID, ukugula okuthathelana ngento esingayiboniko ngamehlo wenyama. Khanti iinhlahla zesintu lezi angiboni bona zingakhona ukwelapha ukugula kwanamhlanje nangendlela ngezinga elithathelana ngalo ubulwele bamalanga la. Angicabangi bona ingakghona ukulapha boke abantu abakhona abagula kugula kwanamhlanje.

UmNyango wezePilo ungakhona ukukhuthaza abantu abakholelwako eenhlahleni zesintu kwaphela, ngombana kubudisi khulu bona ungatjela umuntu ongakholelwa eenhlahleni zesintu bona aziberegise, ngoba abantu ababerega abakholelwa kuZimu kubudisi khulu bona bangaya ebelaphini bendabuko bayokUberegisa imitjhoga yesintu. Kanti-ke nakungaba nendlela yokuthi bona babakhuthaze bona bayiberegise, bangatjengisa kube nomuntu ogulako ozokhona, bamulaphe babone bona ziyaberega. Lapho-ke bangakghona-ke ukukholelwa bona iinhlahla lezi ziyaberega ngembala na.

Iye, ihlangano yezepilo ephasini iyazama bona izinto zesintu zithathele ehloko, njengoba nabalaphi bendabuko nabo sebayakwazi bona bathole intifikeride zokulapha, baziwe babe-recognised nabo njengabalaphi, bafane njengabodorhodere besintu abaye esikolweni. Ngalokho ngithi bayazama mina bona izinto zesintu zibe semthethweni zithathelwe ehloko nabantu bakwazi ukuzihlonipha.

Into engasiza zepilo iinhlahla zesintu zingene msinya emtholapilo, kungaba bona abalaphi bendabuko babe nehlangano yabo kurhulumende ebaqalelelako. Babe nesikhwama sabo kurhulumende esizobakhela indawo ngaphakathi emtholapilo, bakwazi nabo ukuba nendawo yokulaphela phakathi emtholapilo, emtholapilweni zesikhuwa lezi. Bakwazi ukuba nesikhwama sabo nabo babhadale intela, i-tax kwaziwe bona nabo babalaphi.

Mina ngithi nazingenza ngemtholapilo kumele ziphuthelwe ngendlela efaneleko yesimanjemanje, njengoba emtholapilo kuza abantu abanengi abagulako ende angekhe wazi bona kungangelani ngaphakathi kweenhlahla lezi zesintu, njengoba zihlala zivulekile nje ebalaphini besintu. Jemde zivaleke kuhle ngemtholapilo ziphuthelwe ngendlela yakhona. Zingabi infected ngezinye iinguli, njengoba abantu ngemtholapilo abanye bavuza iingazi, abanye bayakhwehlela zingatholakali iinhlahla lezi nazo sezinobunye ubulwelwe nazikhambako zizokuthathwa ngomunye umuntu. Ngithi mina aziphuthelwe ngendlela yesimanjemanje.

Iye, mina ngithi kufunele bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu, ngombana nakufika umuntu kibo abambonako bona lo iinhlahla zesimanjemanje aziberegi kuye. Bakwazi ukumthumela eenhlahleni zesintu ezizomlapha zimrhelebhe, ngombana akusiko koke ukugula okufuna iinhlahla zesimanjemanje.

Umraro obanga bona iimbhedlela zingakhiwa emaplasini kubona abantu bemaplasini bancani. Urhulumende angekhe ukghone ukukhipha iingidi neengidi zeenkulungwana zamaranda zokwakha isibhedlela eplasini, zakhele abantu abahlanu, i-number yabantu abahlala emaplasini bancani.

Umraro lo ungararululwa bona imitholapilo ebomakhambangendlwana le, nayiya endaweni lezo ikhambe ne-van yamapholisa namkha iqatjhelwe ama-security azokhamba agade iveni leyo nayiya ngeendaweni lezo edingeka kiyo.

Indaba le ibuhlungu khulu ngombana kutjho ukuthi nabo abantu ebasiphetheko la bayabona ukuthi iimbhedlela abasinikela zona lezi azisisezingeni lokobana zingarhelebha abantu abagulako, ziyazitlhagela iimbhedlela zethu, zitjhoda ngestafu, ama-nurse mancani, abodorhodere bayatjhoda kanti-ke nento zokuberega abanazo. Imitjhini ihlezi iphuke, nabo ngiyo into abayibalekelako nje. Kubuhlungu khulu ngoba bayazibona iinkinga zesibhedlela zethu kodwana abazi rarululi, kunokuthi bazirarulule, bararulule imiraro yeembhedlela lezi, nabo abafuni ukuya kizo so kutjho ukuthi ngithi-ke abantu abatlhagako-ke emele siqalene nekinga le.

Isisombululo ke sendaba le kungaba kukuthi umuntu obiza i-ambulensi akabize ne-ID number yakhe, abize negama lakhe nalapha ahlala, kwaziwe ukuthi i-ambulensi le nayizakubanjwa ziinlelesi beyiya endaweni eso naso begodu nakukghonakalako umuntu ogulako loyo kufunwe nesithombe sakhe ukuze ukuthi kuqinisekiswe bona babone abantu bama-ambulensi la ukuthi umuntu ubize i-ambulensi le uyayidinga ngempela na, athumele isithombe ngaphambi kobana i-ambulensi isuke iyomrhelebha.

Iye, kungayiphungula. Iyaberega-ke i-system le njengoba nase e-licence department baberegise yona bona ubhukhe qangi ngaphambi kobana uye. Ingawaphungula imijeje emide, iinlukazi nabantu babantwana bona umuntu aye ngelanga elithize, ngesikhathi esithize nabokulanda amapilisi angafiki ahlale ilanga loke kanti-ke abantu abangaya-ke noma kungaba mumuntu one-emergency kwaphela.

Kufanele kusolwe isibhedlela ngombana abantu abagula khulu kufanele basizwe qangi esibhedlela. Akukghonakali bona umuntu ogulako, ogula khulu, angajama umlayini, ilayini namkha umjeje be awe. Bekafanele umuntu lo asizwe qangi kunalaba abanye abase bangakghona ukujama ilayini isikhathi eside.

Babaleka yona imijeje le eembhedlela zikarhulumende, imijeje emide kanti-ke neensetjenziswa azikho. Mihla namalanga sebathi amapilisi awekho, iinhlahla ziphelile, abodorhodere abekho namhlanje bayokufika ngelanga elithize, zinengi neendaba zeembhedlela zikarhulumende.

Ziimbhedlela lapho ubhadela khona imali nawuya kizo, njengabo-Netcare nabo-Mediclinic, ziimbhedlela-ke lezo-ke ezizijameleko ezingakaqaleleli kurhulumende ngeensiza.

Awa, angivumelani nalo lelo ngombana abo-nurse abanayo, ngingathini? Abanayo indlela yokubona umuntu oloyiweko, yingakho-ke ngamane bameluleke bona aye enyangeni nangabe uyakholelwa kizo kodwana bamrhelebhe nangabe eze esibhedlela, bangamjikisa ni.

Benzela bona zifike msinya khulu lapho ziyokusiza khona, zingafiki umlilo sele ukubhebhetheke ungasalawuleki kanti kubanikela nesikhathi sokobana bangafike barhelebhe nabantu abafuna ukurhelebheke abangaphakathi emlilweni loyo, bangatholakali esele batjhe khulu.

Abacimimlilo-ke ababeregi ngokucima umlilo kwaphela kanti-ke bayarhelebheka-ke nalapho kuneengozi khona zeenkoloyi ngombana banamathulusi akghona ukubhodulula ikoloyi ebesengozini, bakhuphe abantu abangaphakathi. Kanti-ke bayakghona-ke nokuyokuseyiva abantu abafuna ukuzibulala, bajame phezulu, emakhiweni ephezulu, zinengi-ke into abazenzako, abacimi umlilo kwaphela.

Ijinifomu-ke yabacimimlilo iqakatheke khulu ngombana akusiyisembatho nje esijayelekileko, siyabavikela emlilweni bona bangatjhi. Kanti-ke naso asiwubambi lula umlilo, asitjhi lula nabangaphakathi endlini etjhako. Iqakatheke khulu-ke bona basimbathe nabayokucima umlilo.

Awa, angicabangi bona ungababizela umlidlwanyana omncani ongawucima wena ngombana abantwaba baberegisa imali ngendlelena, ukuze isuke ikoloyi leya, ize kuwe, kuphuma imali so ingakho umlilo nangabe ubona ukuthi mlidlwana omncani ongakghona ukuzicimela wena, awa ungazicimela ungababizi.

Ingombana bayangena endlini leyo nase iqedile ukutjha babone bona kanti amagumbi atjhe khulu ngimaphi. Kanti-ke bakhiphe, baqalisise nezinto ezingakghona ukuthoma umlilo, into ezifana nestofu iintofu zerhasi kanti kungaba ziintambo ezingakafihleki zegezi, ngakho-ke bakghona ukulandelela babone bona umlilo lo uqale egumbini eliso kanti-ke egumbini lelo bekunento enje, ebeyingathoma umlilo. Babuzisise-ke nomnikazi wendlu ukuthi ingabe bekakhohliwe na ukuvala iistofu namkhana kukhona into, intambo ebeyigade ivulekile ingakavalwa, intambo yegezi, bakghone-ke ukubona, baqinisekise bona umlilo lo uthome yinto eso.

Kungenzeka nakho lokho ngombana into iinthintitheli zegwayi lezi nazingafike zithole utjani obomile namkha amaphepha, ifike ihlale phezu kotjani obomile namkha amaphepha, kunomoya, umlilo uthoma kanjalo-ke, ubhebhetheke umlilo ungasakghoni nokulawuleka.

Bengithi nabangakghoni ukuwucima umlilo leyo, bengithi mabaye phambidlana namkha beqe imitlhatlhana emibili emithathu, bafike bahlukanise imitlhatlhana leyo ephakathi ukuze umililo lo ungakghoni ukudlula uye phambili weqele keminye imitlhatlhana. Bafike batlhatlhamulule maybe mhlambe mibili mithathu yemitlhatlhana phambidlana ukuze umlilo lo nawufika lapho ugcine, ungaqhubeki uye phambili. Bafike batlhatlhamulule, bakhiphe neemfenitjhara babeke ngaphandle ukuze ukuthi nakutjhako ufike ugcine lapho bafike baqhaqha khona, batlhatlhamula umkhukhu loyo, kanti bazawubuyisela-ke umlilo nawusele uthulile.

Kuneemphaphamtjhini-ke ke ezithwala amanzi amalanga la, ezikghonako ukuphapha zikhambe emoyeni, zifike, ijame emoyeni efledzini lapho kutjha khona, zifike zithulule amanzi namkha zikhiphe iphayiphi, omunye weencimamlilo ehle ne-pipe lelo, afike acime umlilo loyo-ke.

Kuqakathekile ngombana abantu abalupheleko namandla wokuzenzela izinto abasenawo, njengokupheka abanye-ke nokuzihlambisa.

Ubudisi obuqalane nabantu abatlhogomela abalupheleko, kukobana kufanele batjhugulule iimpilo zabo ukuze banakekele abantu abalupheleko ekufana nomuntu oberegako, sekufanele atjhayise early emberegweni ukuze azokutlhogomela umuntu olupheleko ngekhaya. Yingakho-ke kufanele kube nomuntu ohlezi amqalileko ngekhaya.

Imiphakathi ingabarhelebha abantu abalupheleko ngokubakhiphela ama-wheelchair, abangasakghoni ukukhamba-ke labo-ke. Kanti-ke ingabafakela nama-ramp ngekhaya, ukuze bakghone ukukhamba ngokukhululekileko.

Abantu abasebenza ngabantu abalupheleko, bangabandulwa ngokuthi qobe ngeveke umuntu amnakekelako abuzwe bona umuntu amnakekelako lo, umphethe kanjani begodu uyayenza na yoke imisebenzi yakhe ngefanelo, kungatholakali bona umuntu omdala sele akghurumejeka. Kufaneleke-ke babe ne-HR yabo, lapho kuzokurepotwa kiyo qobe ngeveke kuqinisekise bona umuntu lo uyawenza umsebenzi wakhe ngefanelo.

Ukuhlonipha abantu abadala-ke kuqakatheke khulu. Mina-ke njengom-Christian ngizokukhowutha ngebhayebhelini kuyatjhiwo ukuthi ukuhlonipha abantu abadala ukuze iinsuku zakho zande elizweni. Ingakho-ke mina ngibona kuqakatheke khulu bona umuntu omdala namkha olupheleko ahlonitjhwe.

Awa, amatlinigi abomakhambangendlwana awafiki ngendaweni yangekhethu.

Unobangela-ke walokhu kukuthi abantu abahlala ngemaplasini bancani khulu. Ingakho-ke kubudisi bona urhulumende angakhipha imali, ayokwakha isibhedlela akhele abantu abambalwa.

Ikinga le ingararululeka ngokuthi, iinkoloyi zikarhulumende lezi zifakwe ama-tracker namkha naziya endaweni lapho zithunyelwe khona, zikhambe namapholisa namkha abonogada, abazokugada ikoloyi le kanye neensebenzi.

Ngizizwa ihliziyo yami ibuhlungu khulu ngendaba le, ngombana kuyatjho ukuthi nabo abasebenzi bepalamende la bayabubona ubujamo beembhedlela zethu ngapha ngeSewula Afrika, zikarhulumende bona azikho ebujameni obulungileko bona zingasebenza. Sengakho-ke nabo ngombana banemali, bayakhona ukubalekela ubujamo lobu baye eembhedlela ezizijameleko. Lokhu kubuhlungu khulu, ngombana abantu besewula Afrika, ngibo abaqalana nezimo ezibuhlungu zemijeje emide ngeembhedlela neensiza ezitjhodako. Indaba le ibuhlungu khulu.

Ngicabanga bona isisombululo salokhu kungaba kukuthi, i-ambulensi nawuyibizile nayo umuntu loyo nakangakghona ukufinyelela esteyitjhini samapholisa esiseduze, i-ambulensi imthole khona. Nanyana ithe nayibiziwe i-ambulensi ikhambe neveni yamapholisa ngaphambili, ukuqinisekisa bona iyokulanda isiguli na.

Ubulwelwe bentumbantonga ngiyo-ke i-HIV ebizwa nge-human immunodeficiency virus, ekubulwelwe-ke obuhlasela amasotja womzimba.

I-AIDS-ke bulwelwe bentumbantonga obusebudluleleko, nawuphethwe yi-HIV nayo wahlala isikhathi-ke ungazinakekeli ugcina sele-ke une-AIDS, ebizwa-ke nge-Advance Immunodeficiency Syndrome nabo-ke kubulwelwe obuhlasela amasotja womzimba.

I-HIV and AIDS-ke bulwelwe obuthathelana ngokomseme esikhathini esinengi. Namkha uyayithola nangabe uthinte iingazi zomuntu onobulwelwe lobu ungakazivikeli ungakafaki ama-gloves.

Umuntu otshwayeleke nge-HIV and AIDS ungamlayela bona aye ngemtholapilo, ayokulanda iinhlahla zakhe azozisela qobe ngenyanga. Ende umlayele bona angeqisi azithathe ngefanelo kuze anga-default. Kanti-ke nakabhalelwa kujamelana nobujamo lobu akibo, angathola iinlululeko zengqondo aye kibodorhodere bengqondo bakghone ukumrhelebha-ke akghone ukuqalana nesimo akiso lesi.

Amagadango angawathatha kukobana aye ngemtholapilo ayokuvula i-file elitjha, azi bona amapilisi uwathatha nini, qobe yinyanga ahlezi anawo, alandele yoke imithetho eza namapilisi emele awathathe. Kanti ke into eqakatheke khulu kukobana azi bona uzokujamelana njani nesimo akiso, azi bona ukulungele na ngokomqondo bona angaqalana nesimo esizokutjhentjha epilwenakhesi.

Abantu-ke bangaziphephisa ngokuthi nabaya emsemeni, bazivikele bagcoke ijazi lomkhwenyana namkha i-condom. Baqinisekise-ke nokobana ngaphambi kobana uye emsemeni nomuntu ngaphandle kokuzivikela, wazi bona i-status somuntu loyo sinjani.

Into engenziwa kukobana eendaweni ezimitlhatlhana, kufakwe iindlela zesikontere ezilungileko ukukhamba iinkoloyi. Kazi-ke nemitlhatlhana le ithi ukungatjhidelani eduze khulu, balungise indlela yokuhlala emitlhatlhaneni le. Ungatholi imitlhatlhana seyiminyene khulu, kungabi nendlela yokukhamba namkha indlela elingene ukukhamba ikoloyi.

Ngiyavumelana-ke nayo isisombululo lesi bona umuntu afake isibawo ku-inthanethi, lokhu kuzokunciphisa imijeje emide emtholapilo. Kanti-ke nomuntu uzokusuka ekhaya azi bona kufanele aphelele emtholapilo ngesikhathi esinje begodu bayomrhelebha akhambe ngesikhathi esithile. Kungatholakali umuntu sele ahleli ilanga loke ngemtholapilo ajike angalifumani nesizo, ngombana usuke ekhaya angazi nokobana uyokuthola umjeje ongangani, angazi nokobana uzolithola isizo na ngalelo langa.

Kufanele kusolwe isibhedlela ngalokhu, ngombana abantu abagula khulu ngesibhedlela kufanele barhelebheke ntanzi, bangajami umjeje umuntu bekabhubhe. Nakhona umuntu oseenhlungwini nguye umuntu ofanele arhelebheke ntanzi ngemtholapilo, kube nguye umuntu othola isizo irhelebho lokuthoma. Nakhona umuntu ubhubha njani angesibhedlela angakalitholi irhelebho. Ngikho ngithi umlandu jemde uye esibhedleleni.

Abantu babaleka umjeje omude eembhedlela zikarhulumende. Kanti intwenye-ke esilinga ngeembhedlela zikarhulumende, uyakghona ukuphuma ngekhaya ungazi nokobana uzolithola irhelebho namkha namkha angekhe ulithole na. Ingakho-ke abantu baya ngeembhedlela zeqadi, lapho azokubhadela khona bamrhelebhe msinyana khulu abuyele ngekhaya.

Ziimbhedlela-ke ezizijameleko, ziimbhedlela lapho kubhadalwa khona, iimbhedlela ezizenzelako izinto, ezingakaqaleleli kurhulumende ngeensiza zakho so. Kuziimbhedlela ezifana nabo Netcare, nabo-Mediclinic lezo-ke ziimbhedlela ezizijameleko . Umuntu akalali simahla lapho, akalali mahala, isizo lakhona liyarhaba, zoke into zakhona nje ngezi private.